Mina into engiyicabanga ukuthi ibalulekile emshadweni uthando nanokuthi nikwazi ukuthi nibambisane, nanokuthi nikwazi ukuthi nibonisane nayinoma yini engahlangabezana nayo. And ukuhloniphana akuve kubalulekile not emshadweni kuphela but othandweni nasebudlelwaneni nje ngoba le nhlonipho osuke uyinika abasekhaya, uyinika nabangani kufanele nomuntu othandana naye noma oshade naye ukwazi ukuthi umnikeze inhlonipho efanayo. Imali impela iyadingeka ngoba imali iyakwazi ukuthi yenze izinto zibe lula, but ukunokuthi imali ayikho kuyakhona ukujika ibanjiswane, ukuze umshado uzoba nani? Uzoba nokuthula, uba nothando kube ukuthi ikhaya elifudumele for iy'ngane nabantu abangaphandle mebefika babone ukuthi ikhaya leli lifudumele.

Ukudla kwesiZulu engikhumbula ngikudla ngisawumntwana futhi ngisakudla nanamhlanje, ipharishi lempuphu kuzoba isigwaqane, kuzoba isitambu, inyama yangaphakathi, ujeqe. Kungani ngidla lokho kudla? Ngiyakuthanda and ukudla enkule ngakho and umuntu umdlalo okokudla uyasutha for amahora amaningi.

Abazali bami sebengitshelile ukuthi sebengitholele umaqondana imizwa engiyizwayo nginako ukusaba futhi nginako ukujabula. Kungani-ke? Indlela kuhlezi kuthiwa ibuzwa kwabaphambili and into engiyaziyo ngabazali abosoze bakuyisa eweni, angeke bakufake kumuntu abazi kahle ukuthi akasoze akuphatha kahle. Ngoba into enginesiqiniseko sayo ukuthi loyo muntu bayamazi ekudaleni, nanokuthi bayazi ukuthi uwumuntu onjani, nanokuthi uwumuntu okukhulisiwe kanjani. Yize-ke noma umuntu eshintsha uma esemdala ngoba usuke esenza izinto ngendlela yakhe koda abazali angeke bakuyise eweni.

Usiko lokukhokha amalobolo ngilibona lisabalulekile noma kuyisikhathi samanje, isizathu salokho umndeni kahle kahle wentombazane usuke ufuna ukubheka ukuthi lo muntu othi uzothatha ingane yabo uzokhona yini ukuthi ayinakekile. So, and amalobolo indlela yokukhombisa umndeni intombazane ukuthi uyawuhlonipha amasiko akhona nanokuthi kukhona iy'mfanelo zesintu ekumele zenziwe uma kuzolotsholwa. Ukuze naleyo ntombazane izokwazi ukuthi ibonakale noma i-recognise-zwe abaphansi bakuloyo muzi la asuke elotsholwa khona, ngoba umuntu uma ezolotsholwa ngokwesintu kuyahanjwa kuyiwe emsamu kuyobikwa.

Ukuthi uhlala kuyiphi indawo whether isemakhaya noma isemadolobheni, nasemadolobheni uyakhona ukuthi wenze amasiko ngoba edolobheni uma ufika, ngokwesiZulu kahle kahle umuzi uyabikwa. So, umndeni wakaZulu kufanele uqhubeke wenze amasiko but ngoba usuhlala endaweni yasedolobheni kuyaba impoqo ukuthi bazise omakhelwane babo kusanesikhathi ukuthi bazoba nomcimbi wokugubha into ethize. Ukuze omakhelwane uma bezwa umsindo ozoba khona egcekeni bangethuki.

Ngokubona kwami, ngibona kungeve kubalulekile okuqamba umntana ngegama eli-right, akusho ukuthi ngoba mhlambe ubudlelwane bakho noyise wengane abuzange buhambe kahle so, ingane fanele manje ibe nomthelela noma iba negama elimbi ozochaza lokho. Ingane isuke iyisibusiso, iyisibusiso from uNkulunkulu so musa ukuba yingcindezi nokuqamba ingane, ingane nje iqambe igama elihle ukhulume amazwi amahle enganeni.

Ave kubalulekile ukuthi wazi ukuthi njoba sikhula sikhula ngamasiko angafani, kufana siphinde sikhuliswe ngey'ndlela ey'ngafani so, kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthi, ukuthi omunye umuntu akakholelwa kulawo masiko akho nangendlela eniphila ngayo. Nawe kubalulekile-ke ukuthi umu-understand-e loyo muntu uzame ukuthi uyifake ey'cathulweni zakhe, ukuthi omunye umuntu akakholelwa kulento osuke ukholelwa kuyona akusho ukuthi loyo muntu akasiyena umuntu. Indlela yokuthi niphilisane naloyo muntu ukuthi ukwazi ukuthi umzwele njengoba nabo bekuzwela, ukwazi ukuthi uyithathe uyifake ey'cathulweni zakhe.